Ha ke tsebe letho ka satellite e patalwang le difilimi tse ntjha.

Ba re tshebediso ya ka ya data e mpe haholo ke ka hoo ba dulang ba e fedile.

Haeba ke tlamehile ho kgetha sebini se le seng, nka kgetha mme Brenda Fassie. Ke yena a etsang mmino o monate ebile o sa tsofaleng, o ntso le monate le kajeno le lefung la hae.

Sealemoya se tsebisa ka pina tse ntjha tse qetang ho kena kgwedi le kgwedi. Se fana le ka dibini tse ntjha monyetla wa hore ba tsebahale Afrika Borwa la naha tsohle tse re potapotileng.

Streaming ke boemo ba jwalejwale, ba technology e sa sokodiseng ho hang. Mme re hloka ho kgema le dinako ha ho tluwa technology-ng.

Ke ikutlwa hampe haholo hobane technology hona jwale e matsohong a batjha le bana. Mme ba tlo bona ntho tsena tse tshabehang mme di ba senye kelello.

Ke tsela e potlakileng ya ho fumana ditaba di ntse di tjhesa.

Dikete le makgolo a batho Afrika Borwa ba sebedisa di-satellite dish, mme ke lemoha hore dipokotho tsa bona di se di bile di le boima.

O tlameha ho reka starter pack sa network e itseng o batlang ho e sebedisa. Mme o e patale kgwedi le kgwedi, e be o kgona ho sebedisa Wi-Fi ya hao ntle le tekanyetso ya eng kapa eng.

Re entse ka matsatsi a batswadi a lefu, hobane ke ntho e dutseng kelellong ya ka. Nkekebe ka lebala lekgale.

Tjhe, batho bao o ba kolotang ha ba thibehe le ha o ka se arabe mohala, ba phetsa ba letsa, le ho baka ha ba bake.

Potso ke hore na ba batla mofuta ofeng wa filimi. Action, romance, drama, thriller kapa efeng. Ke tlo eletsa ke reng?

Cloud ke sebaka se bolokehileng ho beha ditokomana, dinepe, mmino wa hao teng. Ke sebaka se tsejwang ke wena fela se nang le pin ya teng, mme se bolokehile. Mme se ka dula dilemo.

Eya, di teng tse mfetang. Tse ntjha le tsa kgale hobane haele hantle, nna ha ke motho ya ratang le ho thahasella ditaba haholo.

Ho na le moo o ka yang mohaleng ho lekola taba ena hantle. Mme sebakeng seo se tla o jwetsa hore na motho enwa o qetetse nengneng ho kenya data. Mme e tla o bontsha hore ke yona data eo kapa ke a kgale.

Marangrang ke ntho e bohlokwa haholo. A o kgontsha ho bua le ba lelapa la hao, ba hole le ba haufi.

O tlo mo hlalosetsa ka ditjeho tse hodimo tsa marangrang le hore ha ho bonolo ho e fumana.

Hoba matsatsing ana re sebedisa marangrang ho sebetsa. Re tlameha ho ba le WhatsApp group ya motseng hore re kgone ho tsebisana se etsahalang. Ha e mong a na le bothata, re kgone ho kenya ka hara group eo ya marangrang a WhatsApp.

Ke nahana e etswa ke ho ba bophelo ba rona kaofela bo marangrang. Jwale hao so sena data ha o kgone ho kena marangrang ekare bophelo ba hao bo a ema kaofela. Se bile re tlwaetse hore tsatsi le letsatsi o tlamehile ho be mo o kenang teng marangrang. Ha letsatsi le ka feta e seka motho o a kula.

Ba tlameha ho etsa dipatlisiso ka merabe eo e ba batlang ho etsa papatso ka yona, hore ba kgone ho fumana tsela e nepahetseng, le tsela e nnete ya ho bapatsa tsela eo ya mokga oo.

Tsitsinya dipapadi tsa roadworks dipapatso tsa fang batho morolo, dipapatso tse akgang . Ke tsona tse thabisang ka nako tsohle.

Tsa nou tjena ke di-smart TV. Mme ha di kgone ho sebetsa ntle le Wi-Fi. Jwale o hloka ho ihokahanya le dintho tse nepahetseng hore hona jwale o kgone ho hema le dinako.

Taba e kgolo ke ho buisana le batho ba se ba leng pejana ho wena ka ho ba le station. Hore na ho qalwa jwang. Ho etswa jwang, mme ba o eletse hore na o qale jwang ho ya jwang. Ho tloha moo, pele o tla nka dikgato tsa hao he.

Di-data bundle di mefutafuta e mengata. Mohlomong ya nang le yona e ne le hodimo haholo, a ka fokotsa fela ditjeo tsa nang le yona a fumana e tlasenyana ho fihlela kgona ho e patala.

Mmuso o so kentse marangrang a mahala polekeng tse itseng, mme ha o hloka ho ba le tsebo e ngata ka taba tsena, tobetsa nomoro e itseng hore o kgone ho fumana hore marangrang ana a fumaneha kae.

Lenaneo tshebediso ya tshireletso ya Wi-Fi e leng WAP e sebediswang haholo lefatsheng. Sena se bakwa ke dilemo tse ngata ho dumellana ha morao le taba ya hore e hlaha le lenaneong la tsa kgetho.

Di-award tsa mmino wa gospel di se di le haufinyana, motswalle. Ko re re hle re itokise hona jwale esale nako. Re fumane ditekete pele ho re latelwa. Re itukise nako e sa le teng.